Go tshameka metshameko wa seileketeroniki go ka ntsha bodutu mo mothong. Ka gonne o tshameka le batho ba bangwe mo mafaratlhatlheng le fa o sena le bone ka nama. Seo se ka thusa go e itiisa. Mme gape se ka go ruta dilo tse dingwe mo botshelong.

Go tshameka mo megaleng go fokoditse go tshameka ka nama ka gonne bontsi jwa batho ba rata megala ya bone. Mme ba neela ba megala ya bone ka jalo ga ise gantsi o tla bona batho le go kopana ba kopana senama, bogolo ba tla bua ka mogala ba dira se se bidiwang video call. Le fela le bana jaanong ba tshameka metshameko mo megaleng ga go tshwane jaaka pele ba ne ba tshameka mo mebileng ba itlatsa lešwe ba itšhuputsa.

Fa ke nagana ka metshameko e na leng kgaisano e tseneletseng ke lebile motshameko o bidiwang chess. Chess-e ke motshameko o ka tshamekang ka nama le mogaleng. Ke motshameko o thata o batlang gore o nagane thata gore o atlege. Fa e le gore o motho yo ratang kgaisano tota motshameko o o lebile wena.

Metshameko gantsi re itse e tlisa kopano. Mme fela ka gonne go na le tlhabologo mo thekenolojing re na le metshameko e re re e tshameka senama kgotsa fa re kopane, re kgona go e tshameka le mo difounung matsatsing ano. Kgang ya go tshameka mo mogaleng e dirile gore re sa tlhola re na le keletso ya gore re kopane jaaka re tlholang re kopana. Mme gape e e monate wa metshameko e. Ka gonne kopano ke yone e dirang metshameko e monate.

Selo se ke se ratang ka metshameko ya seileketeroniki ke gore e tlisa tlhabologo mo kitsong ya motho ka tsa seileketeroniki. Ka gonne o ithuta go tobetsa mo o saennong o tle o tobetse teng gongwe mo mogaleng wa gago. Mme gape go tlisa tlhabologo mo mothong ka mokgo o a naganang ka teng.

Go tshameka mo inthaneteng o tlhoka fela bonyenyane mogala o tlhalefileng kgotsa computer-ra kgotsa X box. Metshameko e ke itseng e tumileng e tshamekiwang mo inthaneteng ke ya FIFA.